Izingoma ebengingazidlala mina ngokwami izingoma zothando ngoba uthando luhlanganisa wonke umuntu njengesizwe kanti futhi uthando luhlanganisa ngisho nabantu bangaphandle ngoba uthando lukhombisa imbumba phakathi kwabantu, luvusa imizwa abantu bathokoze futhi uthando luyavikela, luyanakekela. Ingakho ngithi mina bengizodlala iy'ngoma zothando ngoba uthando lunamandla, luyakwazi ukusiza omunye umuntu ngaphandle kokuba uze ukukhiphe okuthize, kube nguwe ngaphakathi ozinikelayo ukuthi angisize, ngakho-ke iy'ngoma zothando yizona ebengingazidlala ngoba wonke umuntu uphila ngaphansi kothando, uyalidinga uthando.

Indima edlalwa abagqugquzeli benkundla yezokuxhumana ekubumbeni izitayela zamasiko nokuziphatha kwabathengi, i-YouTube kanye ne-TikTok ne-Instagram, lezi zinkundla zigqhame kakhulukazi kule ndawo. Lezi zinkundla zivumela abasebenzi ukuthi bebonise ngamasiko abo, umculi, ifashini nezilimi kubalulekile kumhlaba kwi-varality. Lezi zinkundla zisho ukuthi izinkulumo zamasiko ezivela emhlabeni wonke zingabi, zingabiwa ngokushesha futhi zithokozelwe umhlaba wonke.

Yebo, ukusakaza amavidiyo kwi-inthanethi ngokuvamile kudla idatha eliningi kakhulu kunokuphequlula nokuxoxa. Ukusakaza, ikakhulukazi noma ukusakazwa kwevidiyo kuhlanganisa ukudlulisa amanani amakhulu edatha ngokuqhubekayo, kuyilapho ukuphequlula kanye nokuxoxa kuvame ukubandakanya amaphakethe edatha amancane.

Ukuze juqoqwe imindeni ngempumelelo ngomculo ngezikhathi zokuzivocavoca, gxila ekudlaleni indawo ejabulisayo, ebandakanyayo nehehayo, faka izitayela zomculo ezahlukahlukene, unikeze imisebenzi yokuqina elungele umndeni futhi ukhuthaze ukuxhumana nomphakathi, ungakwazi ukufeza lokhu ngokuhlela amakilasi anetemu yomculo ngokunyakaza, ngokumisa izifundo zezithiyo nezinselelo ezisekelwe emculweni noma nokubamba amaphathi ukudansa umndeni.

Ukuze wabelane ngalokho okwenzeka eholidini ezinkundleni zokuxhumana, khetha izinkundla ezifana ne-Instagram ukuze uthole ukubukwayi kanye ne-Facebook. Ukuze uthole izibukeyezo, yabelana ngezithombe kumavidiyo namagama, ngezithombe namagamancazo ahlakaniphile ukuze unikeze umongo. Ukuze unciphise ukwehla okungabakhona, phatha ngokucophelela izilungiselelo zobumfihlo, gwema ukwabelana ngemininingwane yomuntu siqu futhi qaphela lokho okuthumelayo.

Imisakazi yomphakathi ixoxa izindaba zendawo ngoba bangene ngokujulile emphakathini, basebenzisa izilimi zendawo futhi babandakanya izakhamuzi ezinhlelweni. Babeka phambili ukuquketheka okugxile emphakathini, banikeza izinkundla zamazwe ahlukahlukene futhi bakhe ubudlelwane ngokubamba iqhaza nokuzibandakanya futhi iziteshi zomsakazo mphakathi zivame ukusakaza ngezilimu zendawo ukwenza ulwazi lufinyelele kalula kwabanye abaningi.

I-YouTube-i iyinkundla ephumelele kakhulu futhi esetshenziswa kabanzi, esebenze njengenkundla yokwabelana yamavidiyo kanye nenjini yokushesha enamandla. Ivumela amaciko awo wonke amazinga ukuthi asabalalise ukuqukethwa kwawo, akha izethameli futhi axhumana nabalandeli. I-YouTube yinjini yokushesha yesibili ngobukhulu, inikeza izethameli zomhlaba wonke amavidiyo kanye namaciko amathuba okwenza imali ngokuqukethwa kwawo ngokukhangisa nangezinye zezinto, ikhuthaza umphakathi uzungeze umculo ivumelane nabaculi futhi.